Ke tlamehe hore ke re bue le ba baholo ba ditekisi, ba jwetse hore ha ba re tsebisa hore ditekisi dia nyoloha ebile rona re ne re sa tsebe. Re kekebe ra palama ba ditekesi haeba neng di nyolohile ebile ha ba re nahanela jwalo ka bapalami ba ditekisi ebile re ba tshehetsa ka mokgo re tlamehileng hore re ba tshehetse ka teng. Ho hona ho bontshahala hore ha ba kgathalle hore rona re ikutlwa jwang, le hore dipotla tsa rona di eme jwang pakeng tsa tjhelete.

Batho ba dibese ba sebeletsa company, batho ba ditekesi ba sebeletsa motho. Ka hoo ha ba batle le ho tseba hore ho etsahalang ka wena hobane ho na le tjhelete e itseng ya tlamehile a e ae behe hore a efe monga tekesi bofelong ba letsatsi. Ka hoo ba tla etsa ntho e nngwe le e nngwe le hore le hore ba re ba re hampe. Ba se kgathalle hore rona re ikutlwa jwang ha se ntho e leng hore e ho bona. Ba dibese ba re tshwara hantle hobane o no o reka ticket ya hore o palame bese. Bona ha ba emele hore ba tlameha ba itsamaise tjhelete mantsibua ha ba se ba qetile ho sebetsa ba ise tjhelete tjhelete e ya itlela lekgoweng. Ba ditekisi ba na le mathata a mangata hobane nakong e ngata batho ha ba ha ba ba yo ba e leng hore ba ya hona moo ba ho iwang teng. O thole hore ke batho ba banyenyane.

Ha ke batle ho e palama hobane ke nahana phahlo ya ka e ke apereng ka nakong e e nngwe o tla fumana hore phahlo e ke apereng e ya tura haholo. Ke tlo palama sekorokoro, kgone se kgone hore se nsenyehelletse phahlo ya ka e leng hore ke qeta ho e reka. Kampo ha e tsamaya sekorokoro seo ha se tsamaya, o kgona ho bona skontiri fatshe mole. O tsamaya o tshohile ebile hobane nakong e ngata ntho tse ngata hara sekorokoro seo ha di sebetse.

Ha o kgotsofatse ho palama tekisi e tletseng ebile o dutse ha bohloko pakeng tsa hore o patala tjhelete e felletseng. Ke hore o patala tjhelete e felletseng hore o kgone hore o dule bohloko ebile o ska kgona le ho hema ha ho monate hohang. Ebile ha ke ile ka e ke ile palama tekisi ha ngwe ke le lata ke ya kopong ya mosebetsi ba nletseditse. Moo ke ne ke se na boikgethelo hobane ke ne ke se ke shapilwe ke nako ke tlameha hore ke fihle mo ke yang teng. Ditekesi e le ya ho qetela a renkeng, jwale ke se ke tseba hore ke tlameha ho tswa ka nako hobane ha e ha ho monate ha hohang.

Hona tje re se re na le di-e-hailing kannete, e-hailing e kgona ho o nka moo o yang le ha o ntso o tshwere dithoto e o siye moo dulang plekeng ya hao ya bodulo. Ditekisi ha ba kgone hore ba ka ho siya plekeng ya hao ya bodulo. Ba o siya hole moo o tlameha o theohe teng, ha qeta o tlameha o batle motho ha o qeta ho fumana motho oo. Ba o kukisa merwalo ya hao wa mo patala. Batho ba tlamehang ba tshware di-taxi ke batho ba tsebang ho sebetsa hantle ka batho ba tsebang hore batho ba batla eng. Batho ba hloka eng, e seng batho ba eleng hore bone ba nahanela potla ya bona ebile ha ba kgone ho nahanela batho ba bang.

So ka ke bona tsela ya baesekele mo nna ke dulang teng, mo nna ke dulang teng ho tsamaya dikoloi ditekesi le dibese. Batho ba di baesekele ba tsamaya hona mo ho tsamayang di ditekesi, dibese le le dikoloi. Ha ke so ka ke bona tsela ya di baesekele feela.

Ka hare ho rank-e o tlo fumana hore ba o jwetsa hore o ditekesi feela, ha ba ha ba dumele hore dikoloi di di kene hara rank-e. E bile ntho e bohloko ke hore o ka ifumana o o thuntswe kapa o bolauwe kapa o o shatjuwe ke batho ba e leng hore ke bakganni ba ditekesi hobane. Ha ba batle motho ya tla ba sokodisang plekeng ya bona ya ho sebetsa.

Ke bona ho le bohlokwa haholo hobane ba bang ba tswa malapeng a e leng hore a sokola, ha ba kgone hore ba sebedise tjhelete ho patalla dikoloi tse tla ba behang sebakeng se ba batlang ho ya ho sona. Ebile tjhelete eo e ba e phumanang eo ya mokgolo ke tjhelete e leng hore, e reka dintho tse leng hore di bohlokwa ka tlung, dintho tse leng hore di tla ba lekanela ho fihlela kgwedi e nngwe e tla, ha ho monate hohang.